Ke ne ka ikutlwa monate ga ne ke pagama sefofane lekgetlho la ntlha ke ne ke fofela go tswa kwa Durban go ya kwa Upington.

Ee, ke toro ya me go pagama sefofane mme ke tla rata go pagama sefofane se pagameng ke poresidente Ramaphosa.

Tsala ya me tshwantse a le passport a na le tšhelete a ye ko airport-ong a reke tekete kgotsa mo yone a ba sheba gore ba mo kwaletse gore a pagame flight ko kae, a pagame flight eo a ye ko Nigeria ee.

Dilo tse ke di ratang ka bese ke gore e safe, e bolokegile e thusa tsa rona di le dintsi ebile ebile e bolokegile.

Mathata a ke a fitlhela ka karata ya botlhale ke gore nako nngwe ba re ga ba na yone ebile kgotsa nako e nngwe fitlhela line karata e botlhale e le telele e be di fela o sa kry-a kgotsa o sa karata e botlhale.

go nna mokgweetsi o tswang mo robetse tshwanetse mo lapeng le ga a tshwanela gona bakgweetsi ba re thusa thata maitemogelo a go ya tirong ka gonne batsofe ha boshigo ba thusa batho ba ba fologelang bosigo yone re bone

Dikotsi tse di tla diragalang ga gole strike ke ge dikoloi tse dingwe di tla thulana dikoloi tse dingwe di tla mme batho ba bangwe tirong ditsela di ga ba kgone go ya ko meberekong.

Lebaka la gore bese e tsamaya ke ka gore batho ba bangwe bosigo fa bese e ka ntshia ke tla emela transport engwe kgotsa tekesi gore etle.

Nnyaa ga ise ke tsamaye ke be ke seiwe ke bese ka gonne ke a itsi nako ya me.

Nnyaya, mo tikologong ya me tsamaye ga go isi go tsamae go nne le ditshupetso tsa dibese.

Ke ka gonne dibese ge di tsamaya mo go nang ga di kgona go start ebile di kgona go kry-a di-accident di tshwanetse go tsamaya mo tseeleng e e maleba, tsela e e siameng gore di tle di fitlhe sentle ko di yang teng.

Dikoketso tsa dibese ga e nkame gope ka gonne tlhwatlhwa teng e dula ntse e tshwana fela, ee gone di re thusa thata gonne tlhwatlhwa teng e ko tlase thata.

Ke tla re lesome ka gonne dibese di dipalangwa tse di sa tlala tlalang mo lefatsheng ebile babereki ba teng ba ba bereka ba ebile ba thusa batho ba ba theogelang bosigo thata ka gonne dibese tse o e batla e mo nakong e go latela mo nakong nako ya teng ga tshwana ga bare ba go lata ka five o clock ba ya teng ka five o clock ko dulang teng.

Nna ke ne ke tla ikutlwa ke le botlhoko ka gonne dibese ke dipalangwa tse di thusang thata di thusa batho ka gonne di di le dintsi mo beseng e one ke tla ikutlwa ke le botlhoko tota fa dibese di tla emisiwa mme ke tla kopa batho gore re strike gore dibese di busetswe ka gonne dibese di thusa thata mo mafelong a rona.

Ee, go le gantsi re a ba bona batho ba ba tsamayang ka dinao ebile batho ba teng ba itekanetse ge ba tsamaya ka dingwao letsatsi le letsatsi.

Ee, matshwao a batlang go ntsha ka sejatlhapi re di bitsa re re pedestrian roads go le gantsi re bona mo ditseleng ko go tsenang dikoloi teng.

Dikotsi tse di tlhagelelang ge motho a tsamaya ka tsela ke ge motho a thulwa ke koloi a tsentse dilo mo ditsebeng kgotsa reeditse, dipina a bo a thula, nna nka rata fa go ka diriwa sekontiri fela se go tsamaiwang batho ba ba tsamayang ka dinao.

Dikotsi tse batho a tsena a ka baesekele ke gecmotho a thuliwa ke koloi kgotsa motho baesekele e robega a leng gare ga tsela e le busy a ba thulwa morago kgotsa rekela ka baesekele mo go senang traffic light a ba thulwa ke dikoloi di ka re thusa dibaesekele ka gonne dibaesekele di re tseya tsia ko re batlang go ya teng.